Mitshini miswa i thusa nga uri ri a kona u ita mushumo munzhi nga tshifhinga tshiṱuku, zwi amba zwori zwithu zwine zwa ngavha zwi tshi kona u itiwa nga tshifhinga tsho tshilapfu ri a kona u fhungudza tshifhinga nga u shumisa mitshini yo tendelaho kana mitshini yo itelwa hezwo zwithu vha mmbudza uri zwithu zwi ḓa nga u ṱavhanya na na khwalithi ya zwithu rine ra vha ri khou zwi rengisa ivha yo novha khwine ngouri mutshini u na mushumo muthihi fhedzi ndi mushumo wavho yo mutshini ndi u ita hetsho tshithu fhedzi zwi amba zwori kharali zwi amba zwori kharali mihulu ri kho shumisa mitshini zwi amba zwori zwithu zwashu zwi ḓa nga u ṱavhanya product dzashu zwi ita nga u ṱavhanya zwi amba zwori ra kona u thusa vhathu nga u ṱavhanya.

Ndi kha zwoṱhe ndo tshi thembesa ho kana nda tshi ḓivha ndi mavhele, mavhele a thusa nga zwithu zwinzhi u bva kha u u fha zwipuka zwiḽiwa zwipuka zwinzhi zwi ḽa mavhele zwinzhi zwo no ḽiwa nga vhathu zwiḽa mavhele khuhu mavhele ndi zwinzhisa na riṋe sa vhathu huna zwiḽiwa zwinzhi rine ra zwi bika zwine zwa ri zwi ṱhoga mavhele uri zwi kone u itiwa. So nṋe nga muhumbuloni wanga tshine nda tshi humbulesa ndi mavhele zwi hone zwinzhi nyana zwino ḽiwa miḓini ḓuvha na ḓuvha mara a thi thembi tshi hone tsho no ḽiwa kana u shumisiwa u fana na mavhele ngori mavhele ha khou ḽiwa nga vhathu fhedzi na zwipuka zwinzhi zwivha zwi kho ḽa mavhele so nṋe muhumbuloni wanga tsheṋe ende vha ndi khou tshi humbulesa ndi mavhele a thi thembi uri tshi ngavha hu na tshiṅwe tshono fhira mavhele.

Zwine nda nga zwi amba sa muthu ane a vha kho to thoma ndi uri zwi a konḓa uri ndi vhe ndi khou vhafha khwalithi ya ine yavha i kho tendelana na mashophoni hune nda zwi rengisa khadzo. Na zwa uri environment hune wa ṱavha khayo i na maanḓa kharali hu kho ya wa ya wa ṱavha environment isi rights zwi amba zwori zwithu zwa nga zwi nga konḓa u hula nga nḓila ine nda kho ṱoḓa ngayo. Nazwo na zwezwo zwa uri mashophoni maṅwe vha na dzi rikhwayamenthe dzi sa faniho so uri ndi kone u zwi hulisa to specific requirements ya mashophoni zwi a konḓa nga maanḓa ndi zwiṅwe zwi no konḓisa u fhira zwithu zwinzhi ngauri maṅwe mashopo ha to ḓi product khwalithi dzo no fana manwe a ṱoḓa ya khwine ufhira a maṅwe so ndi nga vhea hezwo sa most important.

Ee ri zwi vhuṱhogwa nga maanḓa ngori dzo suna nda ne nda nga vha wana uri thaidzo ndi mini nga tshipuka tshanga zwi amba zwori ndi nga kona u zwi imisa, kana vha wane uri ndi dwadze ḽine ḽa nga shata zwiṅwe zwipuka so nda nga zwi wanulusa hu tshe mathomo ndi nga kona u prevent uri zwiṅwe zwipuka zwi fariwa nga nga dwadze ḽeḽo. Na uri manwe malwadze a tshe mathomoni ha tshinzhi kana ha huvhadzi u to fana na musi ḽo no dzulesa muvhilini zwino zwi zwine zwa amba uri na nga ḽi wana ngo ṱavhanya ndi nga kona u thusa etshi tshipuka tshi sathu to vhaisala sa kana tshi sa tu to lwalesa so zwi vhuṱhogwa nga maanḓa uri ndi wane dwadze ḽi tshe ḽi kha ḓi tou thoma ndi vha ndi kho zama uri ḽi singo shata zwiṅwe zwipuka kana ḽi singo vha ḽo no tou ḓalesa muvhilini zwine zwa ḓo uri ndi ḓo balelwa ḽi ntsha kha muvhili wa tshipuka wa tshipuka.

Ee hezwo zwi vha zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ngauri tshiṅwe u vha u kho ḓi saivela tshifhinga na tshelede ngauri wa vhuya wa u wanuluswa zwo no lenga kana wa sa zwi tsheke hutshe mathomoni zwi amba zwori a i ḓa hezwo zwithu zwi nga si kone u u mela and zwi hezwo kharali zwi kho kona u mela zwi amba zwori ndi ndo ndono tamba nga tshifhinga tshi nnzhisa. Ende kha heḽi bindu tshifhinga ndi tshelede tshifhinga ndi tshelede tshifhinga ndine nda tshi ḽuza ndi tshi kho ita hezwi zwithu zwi amba zwone ndi tshelede ine ya khou fhira zwo zwi vhuṱhogwa nga maanḓa u ita u maker sure uri zwithu zwi ite nga nḓila i ya vha right uri u songo fhirelwa nga tshelede u tshi kho dzhia tshifhinga u lugisa he wa khakha hone wa fhelela u ita mushumo kana u tshekha u tshe na tshifhinga.

Bulege i ne nda dzula khayo i na madwadze manzhi i na madwadze manzhi zwi amba zwori ndi tea u vha ndi na mishonga, ndi tea u vha ndi na mishonga yone i ne ya vha i khou ṱoḓea not mishonga muṅwe na muṅwe miṅwe, ende sa muthu ane avha a kho thoma zwi a konḓa uri avhe akho ḓivha uri mishonga i ne nda vha ndi khou i ṱhoga ndi ifhio. Ende ndi vhona ungari zwivha zwi zwa zwi vha zwi zwo zwi important uri muthu a kone u wanulusa uri mishonga ndi ifhio mara hu na over population vhathu ndi vhanzhi vhathu ndi vhanzhi vhathu ndi vhanzhi and na madwadze ane ndi vhona u nga ri madwadze vha noni avha akho ḓiswa nga vhathu ende havha vhathu vha vha vha khosa na air pholushini nayo mara na pholushini just in dzhenerala and zwi a konḓa u hudza u ṱavha no hudza zwithu phophuleshini yo ḓala ngori phophuleshini i ḓa na pholushini mara tshihulwane sa ndi madwadze ane avha a kho huvhadza mini zwi ne nda vha ndo zwi ṱavha.

Tshiṅwe na tshiṅwe tshipuka ḽe nda tshine ṱhavha nga injection ya vacation ndi ndi ndi zwi nwala fhasi tshinwe na tshiṅwe tshipuka tshi na name tag tshi na dzina zwino ndi zwi ṅwala fhasi uri ndi kone u ḓivha uri ndo guma lini nga tshifhinga ḓe nga date ifhio. So zwiṅwe na zwiṅwe ndi nwala fhasi nda ṅwala na na nomboro ya tshipuka ende nda tshivaksineitha so kha kha for example kha rali lwendo fekisi neta kholomo ya vhutanu nga ḽa vhutanu ḽa ṅwedzi wa vhutanu zwi amba uri ndi ḓo dzhena kha nthani kha khomphutha yanga nda dzhena kha kha programm u i ne nda dzhenisa zwithu zwanga khayo nda nwala uri kholomo ya vhu ya vhutanu ndo i ḓo i ṱhavha nga ḽa vhutanu ḽa ṅwedzi wa vhutanu ndi ndi ndi ndi yone nḓila ndi nda vha na ndavha ndi kho shuma ngayo a huna na iṅwe.

U vha vhudza ngoho ndi nga ri i vha i khou ḓura mara sa muthu ane a fuwa kholomo zwi a pfesesea ngori zwithu rine ra tea uvha ri kho zwi ita u maker sure uri kholomo dzi vhe dzi right dzi a ḽeya dzi a rengeya ri shumisa tshelede nnzhi nga maanḓa u zwi ita hezwo zwithu. Mara kharali vhathu rine ra kho renga product khavho vha tshi nga kona u ri thusa zwi nga itia uri ri kone u fhungudza mini tshelede yo rine ra rengisa ngayo zwi amba zwori na mashopho ra rengisa nga kha a ḓo kona u fhungudza nga uri tshelede unemployment i yo yo gonyesa for uri ri kone u rengisa ṋama nga mutengo or ra vha ri khou rengisa khayo zwino nṋe zwine nda nga amba ndi uri ndi vhona ungari ivha i kho ḓuresa u amba ngoho ngoho ndi vhona ungari ivha i kho ḓuresa for the average person.